Ho se ho na le diaparo tse ding hape tsa Basotho di teng diaparo tsa Basotho, mo e lo reng ntle le kobo o ka kgona ho di apara. Tsona dishweshwe le tsona dihempe tsa setso tse teng, tse kgonang ho sebediswa tsa kobo. Ho so na dihempe le dikipa tsa kobo tse kgonang ho etsuwa ho re ntle le kobo hore re apare rona Basotho, ho se ho na le diaparo tse ngata tse ka kgonang hore re di sebedise, ee. Le marukgwe a teng a e lo reng ra sebedisa a kobo a hantle, e seng a kobo e re aparang jwalo ka Basotho, jwalo ka ha re tlwalehile jwalo ka Basotho, ho sona le dikipa tsa teng hantle tse loketseng hore re di apare tsa kobo.

Ke hore, dipolekeng tse ding tsa boithabiso ho na le moo e lo reng bana ba banana tlamehile ba apare hantle, hore ba dule ba tshireletsehile hobane moo ho etsahala ntho tse ngata polekeng tseo tsa boithabiso, mo e lo reng motho wa mme o kena kotsing ka baka la moaparo wa hae. Jwalo ka hore jwale bana bana ba rona tlamehile, ba apare hantle ebile ba itlhomphe mmele ya bona hore ha ba apere mole, ba dula ba hlomphehile ebile ba dula ba bolokehile hobane ke ka mo aparo wa bona moo o ka fumanang hore ha ba apare hantle mo e lo reng batho ba bontate ba bona e le monyetla hore ba lematse kapa ba nke monyetla ka bona. So, ho ka ba betere ha bana banana na ba ka apara hantle ka nepo jwalo ka seholoholo se le sa pele sa batswadi.

Ee, nna ke bona fashion ena ya sejwalejwale e le yona e hantle ka hore, nna ke bona diaparo kaofela nou di sa kgethe na ho di tlameha di be tsa bomme kapa tsa bontate, hobane ke bona kaofela nou ha ntate a tenne seaparo se batlile se ba mmala o batlileng wa bomme di mo tshwanela a ba hantle le bona bomme ba fumana hore ba tenne mebala e batlile e tshwana le ya bontate mara be di ba tshwanetse. Ke ka hoo ke re nna ke tsamaisana le fashion ya nako enana, mara empa e ska ba jwale hore bomme le bona jwale se ba dula ba le haholo ho diaparong tsa bontate le bontate se bala haholo aparong tsa bomme, ha ya tlameha ho ba moo hobane tlamehile re kgone ho tseba mme ke o fe, le ntate ke o feng ha ba apere moo.

Ke qala pele ka ho batla ho botsisisa batho ba sebetsang moo lebenkeleng leo ke batlang diaparo teng, hore na diaparo haholo tse ratwang ke bana tsena tsa ditshwantsho ke tse feng le hore haholo ke bo mang se ba tsebahala haholo, e bana ba ba ratang haholo, jwalo ka bo tsona. Dibini kaofela le tsona dibapadi tsa bolo kaofela ka tatellano hore na nka ba fumana kae, ebile ke shebe pele hore na diaparong tseo na monana moo o fumanang ho ngotswe di-price teng hore na, ho na le tsona ntho tseo tse jwalo. Ke kgona ho bona moo re ke lemohe hore okay ke a kgolwa ngwanona o tla thabela senanana.

Phoso enana na e la qala hona mona moo e lo reng re fumana hore jwale ha re sa batla ho latella diphahlo tsena tsa rona tsa setso. Ke ka moo o fumanang hore se di thaohile, di tlameha di kgutlele mane and then re tsebe hore ho be ne le mabenkele, e lo reng jwang kapa jwang ke ya batho ba setso sena sa rona, mo e lo reng o fumana monga lebenkele o fumana kapa monga kgwebo o fumana hore ke yena motho wa setso seo sa moo mo e lo reng o rekisa teng, moo e lo reng ke lebenkele la hae. Ho ka ba betere, ha ka ba bohlokwa jwalo ha o ka etsuwa jwalo, mme ho re kgone hore diphahlo tsena tsa rona di be ne le serithi jwalo ka pele, ho ska ba na le hore jwale se re di fumana hohle monanana, aa ha ya tlameha ho ba moo.

Mona diofising mona ha di kgone ho aparuwa ka hore, mona diofising re merabe e fapa fapaneng moo e le horeng batho ba bang bona diaparo tsena tsa bona tsa setso, tse ding tsa bona ha di ba kgone hore di ba dule hantle tje ka ha ba no kgona le hore ba sebetse hantle diofising mane hobane diaparo tsena ha di kgone hore o ka sebetsa o di tenne mesebetsi e tshwanang le ya bo ofising jwalo jwalo. Ke ka hoo o fumanang hore hao kgonehe hore o ka kgona hore di apare diphahlo tsena mesebetsing haholo ena ya diofising, le haebe e le bobebe, empa moo ke batho ba fapa fapaneng, ke ka hoo ho sa tlo kgonehang hore ho be jwalo, ho be bobebe hore batho ba apare diaparo tsenana tsa bona tsa setso.

Ke katiba e ngwe e bohlokwa hlokwa haholo setsong sena sa rona sa Sesotho, ka hore modiyanyewe lemong tsa kgale bontate haholo entlek-e ke ska re haholo bontate ba baholo e ne le ona e lo reng o fana ka molao le ka dipehelo hore ka hara mmuso, wa morena, setjhabeng sa Basotho moo e lo reng a na o tlamehile ho etsuweng ha ona le diphoso, ke mo le mo le horeng bontate ba baholo ba ne ba rwala mediyanyewe, ne ba rwala mediyanyewe ho nka diqeto tsenanana tsa bona. Ke ka hoo re dula ntse re hlompha modiyanyewe ebile o re ahile, ebile o ahile setjhaba sa Basotho haholo.